Ukuthembana estokfeleni kuqakatheke khulu. Kodwana nokuhlakani kuyafuneka. Estokfeleni, nangabe sisebenzisa indlela yokufaka imali yethu ebhanga, kufanele kungabimuntu munye orhonako ukuyikhipha namkha ukuyifaka kufuneka babe ngale kwenani elimathathu abakghona ukuya lapho. Bafike bavumelane ukuthi siyavuma kuthi imali siyayikhipha. Nokuthembana kulaba abangekho kulaba akhambile kuyafuneka.

Kokuthoma, kufuneka aqale bonyana lapha akhe khona izindlu zakhe amathuba womberego angangani. Bangakhi abantu ababeregako. Amakhamphani alapho angangani.

Kumele atjhinge ebhanga lapha avule khona i-akhawundi yakhe.

Kuyingozi ngombana zikhona izelelesi ezikghonako ukungena ku-akhawundi yakho nawusebenzisa i-Wi-Fi yomphakathi.

Istokfela sokudla namkha igrozari. Istokfela semali nesitokfela sama-cement wokwakha.

Ngokuthi atjhinge ku-insurance yakhe oyifuna khona.

Umuntu ovunyelweko ukurhola imali iye-SASSA mumuntu omdala, abogogo nabomkhulu ngombana abasanawomandla wokuberega njengomuntu omutjha nabentwana ngombana abanengi ababeregi abazali nabentwana. Yeke bakghona ukulekelela ngayo bonyana babeke kudla etafuleni. Laba ekumele bangayitholi, laba ababerega umberego erholela kuhle ngombana imali le ifana nokuthi isibonelelo. Isiza ukubeka ukudla. Yeke ababeregako banayo yokuthola ukudla.

Ngingakhetha ngedorobheni ngombana idorobha liseduze nemiberego eminengi. Okhunye idorobha lincono ngombana ubulelesi behlile kunewelokitjhini.

Ngiyavuma ngombana umaliledinini uphephile khulu. Begodu kunobufakazi bokuthi imali nayi ithunyelwe.

Ngenze amakarada amatjha lawa ozawasebenzisa ukuthenga okunye nobunye ngaphandle kokuthenga utjwala neendakamizwa. Ungakghona nokukhipha imali.

Imalimboleko yesikhathi esifitjhani ngile ozoyiberegisa nangabe uzoba nekhamba lokuya ndawana namkha ezokurhelebha ngeemoderakho namkha imali ezokurhelebha nangabe kuba nokugula okuvelelako ngendlini. Imalimboleko yesikhathi eside ngile oyibekela umntwana makaya eyunivesithi neyakho yomhlalaphasi.

Bonyana atjele lo omfakelile imali bonyana inomborwakhe ilahlekile.

Ngokuthi ube namaphepha la bazokutlikitla khona isivumelwano sokukuthi bazokubhadela ngesikhathi. Ubanikeze imithetho yokuthi nabangabhadeli bazokuphuma.

Angamotjhakalelwa libizo. Athi mhlazana afuna ezinye iimfundo, kungabi khona la athathwa khona ngombana kuzabe kuvela bonyana wayeka.

Iye, uyakghona kodwana kuneembendela eminengi.

Bengizosebenzisa ithuba lokuvoda. Umuntu makabeka umbono mdele uvodele ngabanye babebanengana ukukhombisa ukuthi siyavumelana ngobunengi bethu na. Nangabe bakho bancani, kutjho khona bonyana awa umbono wakho angekhe siwuthathe mhlanokho.

Kungombana kungenzeka indawo leyo kube yindawo engaka uphasiswanga. Namkha indawo engekhe imfakele inzuzo.